Mina ngicabanga ukuthi amabhange awayivezi yonke imininingwane ebalulekile uma kukhona umuntu ofuna ukuboleka imali, baveza ukuthi uzothatha malini njalo ukhokhe malini. Abakuvezi lokhu okunye okokuthi khona enye imali okungenzeka uyikhokhe phezu kwale osuyithathile, noma phezu kwale enye esuke isizalile yaba phezu yaba ngaphezulu kwemadlana le okade uyithathile.

Uma umuntu ezama ukonga imali noma ukukhokha isikweletu kodwa ufice ukuthi ibhange lona alenzi ngendlela okuvunyelwane ngayo, lapho-ke kusuke kuhlukumeze umuntu ofuna ukukhokha ngoba usuke engasazi ukuthi ukhokha kanjani, imalini ayikhokhayo. Bese leyonto leyo ihamba ijike kube yinto ehlukumeza umuntu ozama ukukhokha iyiweletu zakhe.

Uma sengonge imali eyanele ukuthi ngikwazi ukuyofaka idibhozithi egxilile ebhange, ngisuke ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba isifiso sami sokonga imali ebhange sisuke sasifezakele. Kodwa-ke, uma kwenzeka ukuthi ufike ebhange bakuchazele nezinye izinto zokuhoxa imali njalo izinhlawulo zokuxoxa imali ngaphambilini kwesikhathi. Leyonto isuke ihlukumezane emoyeni kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uyidinge leyo mali before kufika isikhathi bese ungakhoni ukuyihola.

Kuyinjabulo njalo kuyintokozo enkulu kakhulu ukufuna umshwalense wemoto, ikakhulukazi uma unemoto entsha noma uthenge imoto esike yasebenza kodwa iyintsha kuwena. Kubalulekile ukwazi ukuthi umshwalense uzokusiza ezikhathini ezifana naziphi, kungenzeka ukuthi ukusize uma imoto yakho intshontshiwe, uma ungene engozini, uma kwenzeka imoto yakho ingasebenzi kahle. Ukwazi njalo ukuthi umshwalense wona uzokusiza ngasiphi isikhathi, ungakwazi na ukubafonela ebusuku noma abazokwazi na ukukusiza nanoma isiphi isikhathi obadinga ngaso. Kanti-ke kubalulekile nokwazi ukuthi imalini ozoyikhokha ngenyanga nenyanga.

Kuyinjabulo enhle kakhulu uma kukhona isabelomali osuke mhlawumbe usingenelele owaziyo ukuthi ngokuya kwesikhathi khona imali noma isamba semali thizeni ozosithola ekugcineni, leso samba semali kuyisona esizokusiza ukuba ukwazi ukukhokhela zona iyikweletu zakho noma isikweletu sekhadi lasebhange. Kanti-ke uma uqedile ukukhokhela isikweletu sekhadi nalokho kuba injabulo, ngoba usuke wazi ukuthi akekho umuntu noma ibhange oyikweletayo yonke imali izozala kuwena. Njalo lokho kuyasiza nanokuthi ukwazi ukuboleka uthole imali eningana ngokuya kwesikhathi uma kudingeka ukuthi uboleke enye imali.

Abahlinzeki bema-medical aid abanye abakhoni ukusiza abantu ngendlela efanele, uthi uyamfonela umuntu noma udinga ukusebenzisa leyo medical aid, uthole ukuthi bathi abakhoni ukukusiza kudokotela thizeni ekubeni wena usukhokhile iyimali zonke, njalo ongaphathekile kahle udinga usizo lwadokotela. Into engasiza ukuthi ukwazi ukusingatha leso simo ukuthi uhlale unayo imali ebekiwe ecaleni, ukuthi uma i-medical aid ingakhoni ukusiza ikukhave kulowo dokotela ukwazi ukuthi uzokhokha esandleni. Njalo kubalulekile ukubhekisisa ukuthi i-medical aid izokusiza kanjani, nakuphi ngaso sonke isikhathi.

Mina ngicabanga ukuthi izinsiza zokubolekwa kwemali aziyona indawo enhle noma indawo efanele abantu bathembele kuyona, ngoba imali uma ibolekwa kumele umuntu ayikhokhe, njalo akhokhele leyo mali isinenye imali phezulu. Kanti-ke, mina ngicabanga ukuthi abantu kungcono bakwazi ukonga imali, bakwazi ukonga ngesingabo, bakwazi ukuzibekela imali abazoyidinga ngokuya kwesikhathi ngoba imali ebolekiwe kuyenzeka ukuthi uma sokumele ayikhokhe uzosifice ongasenayo imali yokukhokha. Kanti-ke, uma kuyimali wena okade uyonga uzokwazi ukuyisebenzisa nanoma inini mase uyidinga leyo mali.